Tjhelete ya hao ya grant o ka e fumana lebenkeleng le leng le le leng le haufi le wena, ha o sa e ATM-ng. Mabenkele a mangata a kgona ho fa tjhelete ya hao ya grant ntle le hore o tlameha ho ya ATM-ng.

Restaurant Unit ke tjhelete eo o ipehelang yona ha o qala ho sebetsa feela. Ke tjhelete e tlo o thusang hore ha o dula fatshe o so qetile ho sebetsa, so retir-hile e o thuse hore o kwale mabaka.

Phapang pakeng tsa ditswala tseo ke hore tswala e nngwe e laolwa ke maemo a moruo wa naha. E nngwe ha e amehe ke maemo a moruo wa naha. Ke yona phapang ya ditswala tse pedi tseo.

Mefuta le tsela ya ho tsetela tjhelete e mengata. Jwale ka setsebi, o hloka hore o fumane tsela ya hore eo e tla dumellana le wena le tjhelete eo o e kenyang hore na ke efeng. Eo e reng ha o tsa tjhelete ya hao, o tla fumana ditholwana tse ngatanyana tse kgolonyana.

Ha o qala ho reka lehae, re sheba hore na o kgola bokae. O na le lemo tse kae o na le yona account, mme na o di patala hantle. Mme tseo ha di dutse hantle, o kgona ho reka lehae la hao ka botlalo hantle.

Ke qeta ho fumana molaetsa o ntshwenyang wa hore ho na le motho ya batlang ho fetola pin ya ka moo. Ke kopa le nthuseng mme le shebe hore ke mang. A atisa ho marangrang a batlang ho fumana dintlha tsa rona tsa Ba bang .

Ke ne ke batla ho kadima tjhelete. Mme ke lemoha hore mona ho hlaha hona le sekoloto seo ke se entseng seo ke sa se hopoleng. Ke kopa le mphe dintlha tse felletseng bakeng sa sekoloto seo, mme le hore ke se entseng neneng.

Ho kadima tjhelete matjhoniseng ho kotsi hobane tswala ya teng e hodimo. Mme le ha o sa kgone ho patala, o tla o lelekisa. A nke thepa ya hao and ha ho moo o tlayang teng hobane ebile tumellano ya lona hore kamora kgwedi tse itseng, o tla patala. Ha o se o sa kgone ho nka hore yona kontraka e le entseng ka molomo. Mme o kgona ho nka thepa ya hao. Jwale ho kotsi haholo.

Nna le ba lelapa la ka re bolokile tjhelete selemo kaofela ho ya Mauritius. Mme re hloka ho tseba hore mo re yang teng, re hloka ho fetola tjhelete ena hore re kgone ho e sebedisetsa mo reyang teng. Mme potso ya ka ke hore na, re e fetola jwang bankeng ha re tla mono bankeng sa hore re kgone ho e sebedisa hore e fotole currency ya mo re leng teng ho fihlela currency ya Mauritius?

Ke na le dilemo tse ngatanyana ke na le life cover le lona mono. Mme ke ne ke batla ho eketsa di-beneficiary. Jwale ke ne ke botsa metjha eo ke lokelang ho e latela hore ke eketse batho life cover-eng eo ya ka eo.

Metjha e mengata ya ho sebedisa Banking App ya ho romella motho tjhelete haholo haebe o mose. O lokela ho kena hara founu ya hao, o kene bankeng ya hao. Mme o etse motho eo beneficiary le banka eo a leng ho yona. Mme o etse pin ya dinomoro tse nne hore motho eo a kgone ho hula tjhelete hohle fela, shopong e nngwe le nngwe fela a ka kgonang ho hula ho yona kapa ATM-eng.

Ke tseba moo o dulang. Ke tseba bana ba hao le mo ba kenang sekolo teng. Ke tlo o fa dikgwedi tse mmalwa, hore o kgone ho mpatala sekoloto sa ka. E seng moo ke tla ho wena, ke tlo nka thepa ya ntho e le nngwe feela e tla mpatalang, mme ke e rekise.

Batho ba tlhahlobo ya mokitlane ba dula ba na le dintlha tse fosahetseng ka tlhahlobo ya mekitlane. Mme re hloka hore ba tsamaisane le tatelano ya tsela eo re patalang ka yona dikoloto. O fumana hore o patala sekoloto sa hao hantle, empa ha o re o ya bankeng o ilo batla ntho ho thwe tsela eo o patalang ka yona ha e kgotsofatse. Mme ba tlameha ho etsa hantle hore ba fumane ntlha tsa hao tse felletseng ka botlalo.

Ke na le dilemo ke romella malome tjhelete ka App ya ka ya banka. Empa morao tjena ke lemoha hore le tjhentjhile, le fetotse mokgwa wa ho romela tjhelete ka App. Ke kopa le mphe dintlha tse felletseng le tlhalosetso ya hore ke e sebedisa jwang hobane ke e sebedisetsa mabaka a mangata, jwalo ka ho sebedisa ka ho download a moya le motlakase.

Mokgolo oo re o kgolang hangata o monyenyana. Moruo wa naha le ona ha o thuse ka ho turisa dintho. Jwale tjhelete e fella dijong. Mme ha ho bonolo hore o iphumane o beha tjhelete hore o be le mokitlane o motle ha selemo se fela.

Di-investment account di ngata, mme wena o hloka ho sheba e tla o tswallang hantle ho ya ka tjhelete le pokotho ya hao hore o kgone ho fumana mokitlane o phahameng hantle. Seo o tlameha ho se etsa fela, ke ho ya bankeng ya hao. Ho botsa dintlha tseo tsa hao ke efe mokitlane o tla o tshwanela ho ya ka pokothong ya hao le hore dipoloko tseo o batlang ho di etsa.

Tjhe, empa ha hona se mmuso o ka se etsang hobane batho ke bona ba ikisang mashoniseng ho lo kadima tjhelete. Jwale re tlo etsa jwang ka taba eo?